Morao tjena, dintho di bonolo haholo bakeng sa bapalami. Ba thola ditekete ho marangrang a kgokahano ebile ba patala hona moo. Ba rekang ka bo bona ba ka di fumana dibeseng moo ho tlohelwang teng. Dikgwebo tse ding di ntsha ditekete ka mehala ya thekeng ho di-channel-e tsa bona. Le ha hole jwalo, ba teng batho ba ntseng ba sebedisa ditekete tse tshwarehang, tse ikgethileng ka bar code, tseo ba di hlahisang ha ba kena ka beseng. Nna jwalo ka mokganni, ke netefatsa feela hore ha hona bokunyate bo entsuweng ka ditekete. Hona ho bolela hore jwalo ka mokganni, ha ke amehe hakalo ho rekeng ha ditekete empa fela ke netefatsa hore di tholahetse ka tsela e nepahetseng.

Nna ke rata ho ya ntlwaneng mme ke otlolle maoto. Ho etsetsa hore ha bese ele tseleng, ke iphumane ke phuthulohile, ke sena kgatello ya hore nka lo ithusa. Hona ho etsa hore ke natefelwe ke leeto, ke shebe dibaka mme ke iketle.

Kene ke thabile ebile ke tshohile ka nako e le nngwe. Ke sa tsebe hore ke ikutlwe jwang? Ka nako eno ne ke sa kgone le ho hlalosa hore ke ikutlwa jwang? Hore ke thabile kapa ke tshohile. Hobane kene ke qala ho tsamaya ka sefofane mme ke nahanne dintho di hana ho fela. Empa ke ile ka phutholoha, ka thaba, ka ba ka lebala le hore ke ka hara sefofane. Ke ile ka tsitsipane hanyenyane ha se tlo tloha boemafofaneng, mme ka mora moo ke ile ka utlwa se ke jwetsuwa hore se re fihlile moo re yang. Ka thaba haholo, ya ba ekare nka qala leeto fatshe. Monate wa sefofane ka mokgwa oo se tsamayang ha monate ka teng, ha ke a kgolwa le hore se re fihlile.

Kene ke etsa thoeletso ebile ke rata ho finyella ho lona bakganni ba dibese. Ke re, ha le ka buisana le beng ba dibese, beng ba lona. La buisana le dikgwebo tse kgolo, la buisana le mmuso hore ditefello tsa batsofe e be lefela ha ba palama dibese. Hona ho tla ba thusa ka ho boloka tjhelete mme ba tsebe ho iphidisa le ho phetha mabaka a mang. Hobane hona ho ka finyelleha ha dikgwebo tse kgolo le mmuso ka kopanelo, e ba bona ba lefellang ditefello tseno tsa batsofe hore bona ba palame dibese ntle le ho lefella letho.

Nna ho ya ka nna, ha feela motho o sena koloi eleng ya hao. O kgetha ho nka tshebeletso tse kang Uber kapa tekesi, o tsebe o tlo arolelana sepalangwang. Nna hoya ka nna, ha kena bothata le seo.

Ditshebeletso tsa ka di kentse sepalangwang ho le tsebisa dibaka. Ke lefe molato wa lekeishene lena, ke tla le bontsha hore dijo di fumaneha kae? Ke le bontshe hore maroko a fumaneha kae? Ke tla netefatsa hore le bolokehile mme ke thuse, ke le thuse hore le buisane le batho ba sa bueng puo ya lona. Ke netefatse hore le ba letsatsi le monate mme le ithuta haholwanyane ka lekeisheneng lena. Ke a leboha.

Mmuso o iphumana o sena lentswe ebile molao o beuweng o sena matla ha e tla tabeng ya batho ba ditekesi. Hobane ba bangata haholo ebile ha ba buile ntho, ha ho mang ya ka ba pheisang hoba ba bangata haholo. Mme e ba ntswe leng ha ba buile ebile ho qetella bona hobane ha ba tshabe le hore ba otle, ba tjhese kapa ba lwane hore ntho e ba e batlang e phethahale. Ka hona, nna ke bona hantle hore mona ha hona ntho e nka e etsang. Ha bona ba nkile qeto ya hore dibese di kebe di a ba teng, ha ke bone di ka ba teng.